Isipinatjhi kumrorho otjhelelako, otholakala ngesikhathi sebusika. Kanti ongasipheka ngeendlela ezintathu ezihlukeneko. Indlela yokuthoma ungasibilisa ngamanzi bese uyasinunga. Indlela yesibili ungasibilisa ngamanzi usinunge, bese usomise elangeni. Indlela yesithathu ungasibilisa ngamanzi usinunge, nanyana yini oyithandako usebenze isaladi. Kanti kuqakathekile ukudla umrorho, njengombana ufumana izakhamzimba ezihlukeneko, nekubalwakizo i-ayoni, i-vithamini E, kunye ne-khalsiyamu. Kanti siyasiza godu kezepilo, ukuvikela amalwele aphathelene namehlo, siqinisa amathambo besibuye godu siphungule ubungozi bekankere.

I-vithamini elitholakala emengweni, lisiza umzimba ukulwisana namalwele. Wokuvikela isikhumba, ukuvikela amehlo, kunye nehliziyo. Ubuye godu usize ngokukhulula indeni.

Ukudla iinthelo ngamalanga angeze kwamgulisa umuntu, kodwana kunengi angakuzuza. Nekufaka hlangana ukulwisana namalwele, ukukhandela ukurhatjheka kwamagqiwani kunye nengogwani bekubuye godu kuphungule ubungozi bokufumana amagulo ahlukeneko.

I-vithamini etholakala lokha nawudla inamuna, isiza ukuvikela amazinyo bona angaboli. Ibuye godu isize indeni, bona isebenze ngendlela efaneleko. Isize nangesikhumba kunye neenhluthu, bona zibe zihle ngasosoke isikhathi. Ibuye godu isize ngokukhambisa kuhle iingazi emzimbeni.

Kuqakathekile bona abentwana badle imirorho, njengombana lokho kubasiza bona bakhule, bebahlakaniphe emkhumbulweni. Kuphungula amagulo ahlukeneko, nafaka hlangana amagulo wehliziyo, nokunona ngokweqileko. Imirorho inikela umzimba ama-vithamini aqakathekileko, nekufaka hlangana i-vithamini A ne-vithamini C. Ukunikela abentwana imirorho, kubasiza nokuthi bafunde ngefanelo lokha ngeskhathi basesikolweni.

Iye kuliqiniso, umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya. Lokho angakwenza ngokuthi azivulele sakhe isivandana ngemuva, asipete bese utjala iinthelo ezihlukeneko. Lokho kufaka hlangana ukuzitjalela amakhabitjhi, amatamati, amazambane, imirorho, amakherotsi, nokhunye. Kanti lokho kuzokusiza nokonga imali bona umuntu angatjhingi esitolo ngaso soke isikhathi, lokha nakafuna iinthelo namkha nakafuna imirorho.

Isithelo engisithandako libhutata, njengombana linetjhukela, begodu liyasiza ekuvikeleni amagulo. Amagulo akhambelana namagulo wamehlo, isikhumba, belibuye godu lisize nokukhambisa iingazi, belivikele nebulweleni behliziyo.

Ilutjha elizibandakanya kezelimo, kanengi lilutjha eliseendaweni zemakhaya. Inengi labo lizibandakanya kezelimo ukuthuthukisa umnotho, nokuzakhela amathuba wemisebenzi. Kodwana ilutjheli, lisese neentjhijilo ezinengi. Hlangana nazo kufumana isekelo kezeemali, ukufumana ubunikazi benarha, kunye nokufumana iinsiza zokulima. Ukutlhayela kwamanzi, kunye nokutjhugutjhuluka kobujamo bezulu, kusese ngezinye zeentjhijilo abaqalene nazo.

Ubudisi abasebenzi bemaplasini nabaqalana nabo, kutlhogeka kweensetjenziswa zokusebenza. Nokubangela ukuthi, basebenze ngaphasi kobujamo obungasibuhle. Ukubhadelwa kwemali encani, nokwenza ukuthi kube budisi bona, bakghone ukuziphilisa. Ukutlhoga iindawo zokuhlala ezinemthangalasisekelo efaneleko, kunye nokungatholakali kwamaziko wezepilo aseduze. Ukungabandulelwa umsebenzi, nokunganikelwa ifundo efaneleko, kunye nokufuduswa eendaweni zabo zobunikazi.

Zikhona iindlela ezimbalwa esingalawula ngazo, ukukhuphuka khulu kwamazinga wokutjhisa, ukuvikela iintjalo. Indlela yokuthoma kuthelelela iintjalo malanga woke ekuseni nantambama. Indlela yesibili, kutjala ezinye iintjalo emthunzini ukukhandela ilanga. Indlela yesithathu, singavikela iintjalo ngokuzivala ngamanedi ukuvikela ilanga, bona lingene. Indlela yokugcina kuqinisekisa ukuthi iintjalo zitjalwa ehlabathini enothileko.

Indlela urhulumende angazisebenzisa ukusekela abalimi abasakhasako. Kuthuthukiswa komthangalasisekelo, abayisebenzisako ukulima. Ukubanikela iinsetjenziswa ezifana nemitjhini yokulima, abangayisebenzisela ukulima. Ukubanikela isekelo lemali ukuthenga iinsetjenziswa, ezifunekako. Ukusungula kwamahlelo avikela ifuyo, nokonakala kweentjalo nenge kutjhugutjhuguluka ubujamo bezulu.

Ukungabi nenarha kwabantu abatjha abasesikorweni yezokulima, kukhinyabeza kumbi imisebenzi yabo, namahlelo yokulinga ukuzakhela amathuba wemisebenzi, nokuthuthukiswa kweemnotho. Kanti godu kubuye godu kurhagalise ukungasebenzi kwabantu abatjha. Okunye godu, kwenza kube budisi bona, abantu abatjha bazisungulele wabo amabhizinisi amancani. Nokuzakhela amathuba wemisebenzi, la abangakghona khona ukuqatjha abanye abantu abatjha. Okunye godu, kwenza kubebudisi bona abantu abatjha bakghone ukuzithomela wabo amathuba wemisebenzi.

Amaplasi aphethwe bomma, angalima indima eqakathekileko khulu emnothweni weSewula Afrika. Njengombana lokho, kungenza bona abomma bathuthukiswe khulukhulu ekorweni yezokulima, njengombana batlhayele abantu bengubo ekorweni le. Okhunye godu, lokhu kunganikela abomma ithuba lokuthi, nabo bazibonakalise benze yabo amathuba yemisebenzi. Baqatjhe nabanye abantu abatjha, ngaphasi kwabo, bebazisungulele newabo amaplasi.

Abahlali bemaplasini abanalo ilwazi elaneleko, nokuzwisisa, malungana nobunikazi benarha kunye nemthetho evikela amalungelabo. Lokhu kubangwa, kungalingani kwamandla okukhona phakathi kweemphathimandla zomthetho. Ukunganikelwa ilwazi elifaneleko, kunye neensetjenziswa ezibasekelako. Kunye nokufuduswa, namkha ukususwa ngongemthetho emaplasinabo.

Amawuruwuru atjhiye umonakalo omkhulu kibosomaplasi, kanti inengi labo litjhiyeke lingana buyo. Kanti bakhombela urhulumende, bona angenelele abasize. Inengi labo lilahlekelwe yifuyo kunye neentjalo. Kukunje, babawe urhulumende, bona abasize ngokubanikela isekelo leemali. Ukwenzela bona bakghone ukutjala ngobutjha, kunye nokuvuselela iimithangalasisekelo, ewonwe zimawuruwuru nokusahlela weenkhukhula.

I-vithamini C, etholakala ngesikhathi nawudla ibhanana, isiza ngokusebenza ngcono kwendeni. Ngokhiqiza izakhamzimba ezinikela amandla wokulwisana namagqiwana. Ibhanana linikela umzimba, iinsiza ezifana nokusebenza kuhle kweehliziyo. Ukulawula ukukhamba kweengazi, nokulwisana namagulo afana nokuphakama khulu kweengazi i-high blood. Ukusekela umkhumbulo, kunye nokukhandela

Amadamu asiza iinlwana, ngokuthi abemthombo onikela ngamanzi eenlwaneni, ukuthi zikghone ukusela amanzi. Abuye godu asize iinlwana ezihlala ngemanzini bona, zikghone ukuphila, iinlwana ezifana nefesi. Abuye godu anikele abantu, namkha umphakathi amanzi, wokubona bakghone ukusela baphile.

Ngokubona kwami, abukarisi ubujamo abasebenzi bemaplasini abahlala ngaphasi kwabo. Kanengi nabasebenzako namkha nabanikelwa imisebenzi, babhadelwa imali encani. Kanti ngakesinye isikhathi, batlhayelwa ziinsetjenziswa ezifana nokuthi banikelwe imtholapilo, namkha iinkolo, zokuthi bafumane ifundo. Okhunye godu bayatlhoriswa, kanti godu badinywa namathuba wemisebenzi efaneleko, yokuthi bakghone ukuziphilisa.

Ukwakhiwa kwamanye amadamu amakhulu, kungasiza khulu ukwandisa amanzi wokuthelelela, nefuyo ezweneli. Lokhu ngikutjho njengombana, kiyabonakala tlhayela amanzi eSewula Afrikhapha. Nokubangela ukuthi, abantu ababalimi, batlhayelelwe mamanzi efuywenabo namkha eentjalweni zabo. Kanti nenge ngenzeka, namkha nange ngenziwa bona kungezelelwe amadamu. Lokho kungasiza khulu, ukuthi kwakhiwe imithombo yamanzi, enikela abantu amanzi, kunye neenlwana.

Umhlobo wehlabathi owenza bona imirorho imile kuhle, mhlobo wehlabathi ethambileko, ebizwa nge-loam soil ngelimi lesikhuwa. Kanti le, yihlabathi esetjenziselwa ukutjala imirorho, njengombana nawuthelelelako kiyo ibamba amanzi. Begodu inothile yenza bona iintjalo zikhule kuhle khulukhulu imirorho.

I-vithamini etholakala ekhokhonadini, iwusiza khulu umzimba ngokuwunikela amandla. Lokho okwenza bona uhlale umajadu, kanti ine-vithamini B, neyenza bona umzimba, uhlale uphilile umqemani.

Ngokubona kwami, abasebenzi bemaplasini kufanele banikelwe amalanga amabili, wokuthi baphumule qobe veke. Lokho kuzokunikela umzimba wabo amandla, njengombana basebenza budisi. Kanti futhi kuzobasiza bona bewenze ngefanelo umsebenzabo.

Ngokubona kwami umtjhiso orhageleko lo, ungakwenza bona kutlhayele ukudla eSewula Afrika. Lokhu ngikutjho njengombana, lokha nakutjhisa khulu kanengi iintjalo ziyafa. Kanti godu nawuzithelelelako azibambi amanzi, lokho kwehlisa izinga lemikhiqizo labalimi. Nokwenza bona kube budisi bona abalimi bakghone ukukhiqiza iintjalo ezaneleko.

Isipinatjhi sidlala indima eqakathekileko emzimbeni womuntu. Besiza umzimba bona ulwisane namalwele, afana nobulwele behliziyo, amehlo, nokuqinisa amathambo.

Umuntu osebenze eplasini kufanele anikelwe i-iri linye, bona asebenze, njengombana lokho kuvunyelwa mthetho wabasebenzi eSewula Afrikhapha.

I-theknoloji ingayithuthukisa khulu ikoro yezelimo. Ngokunikela ngeemtjhini ethuthukisiweko yezinge eliphezulu, lokwenza iimkhiqizo bona ibelula emaplasini.

Liqakatheke khulu i-apula emzimbeni womuntu, njengombana likhiqiza izakhamzimba, ezisiza ekulwisaneni namalwele afana nekankere. Ukusebenza kuhle komkhumbulo, kunye nokukhandela ubulwele betjhukela.

Amahlelo wezefundo angalethwa ngurhulumende ukusiza abalimi, mahlelo wokubandulwa kwamakghono. Banikelwe isekelo lezestekhniki, kwethulwe neemthangalasisekelo, yokusezela iintjalo. Bekulethwe namahlelo azokudosa, abantu abatjha bona babenetjisakalo yokuzibandakanya kwezelimo.

Iinthelo ezimila ehlobo, mimengu, ama-aprikosi, ikhabe, amapentjisi, namadribe.

Nenge kungenzeka bona isiphila engisitjalileko sirhurhulwe ziinkhukhula ngaphambi kokuvuna, isiphileso ngingasithatha ngisinikele ifuyo, iinkomo namkha imbuzi namkha iinkukhu bona zidle. Okunye engingakwenza ngesiphilesi, ngingasigaya ngisigayele iinkukhu namkha ngenze ngaso ipuphu.

Ihlathululo engabangela ukuthi umlimi osakhasako imikhiqizo yakhe ingathengwa, kunye kwakho kukuthi usesemlimi ongaziwako kanti ukwenzela ukuthi azeke emphakathini namkha nakurhulumende, kufanele enze imikhangiso namkha afake iimbawo kurhulumende, abawe ukusekelwa ebhizinisini lakhe esisakhasako.

Isiphila esithengwa khulu siphila esibovu njengombana sisetjenziselwa ukugaya senziwe ipuphu kanti godu siyagaywa sigayelwe iinlwana ezifana neenkukhu, sibuye godu sinikelwe nezinye iinlwana ezifana neembuzi namkha iinkomo bona zidle.

Into ekhandela iSewula Afrika bona izitjalele yayo ikoroyi ngobunengi kukuthi ubujamo bezulu kunye nelanga elitjhisako eSewula Afrikapha alivumeli ukukhula namkha ukutjala kwekoroyi kanti lokho kwenza bona ikoroyi ikhule kuhle kwaphela kwezinye iinarha zangaphandle.

Iye, isabonakala ipuphu yesiphila esibovu eentolo njengombana imikhiqizo namkha imihlobo yepuphu ingafani. Kunemihlobo ehlukeneko, enye yenziwe ngesiphila esimhlophe, enye yenziwe ngesiphila esibovu.

Iinarha ekungakafaneli ukuthi usomabhizimisi osakhasako arhwebelane nazo nakasathoma ukuthengisa isiphila sakhe ziinarha la kusahlele khona ipi. Iinarha ezifana ne-Ukraine namakha i-Gaza njengombana ibhizinisi alikhambi kuhle enarhenezi ngonobangela wepi eragako eenarhenezi.

Kuliqiniso bona ipuphu yamabele ithandwa khulu esifundeni seLimpopo njengombana abantu abanengi abahlala esifundenesi beSotho, amaPedi namkha amaTswana kanti inengi labo bathanda ipuphu yamabele njengombana abanengi kulisiko labo namkha bayihlobanisa nesiko labo ukudla ipuphu yamabele.

Into umlimi angayenza ukukhandela isomiso esiragako kuzembela amanzi, lokhu okubizwa ngesikhuwa kuthiwe ma-borehole. Lokho kuzokusiza khulu ngesikhathi umlimi azama ukuzilimela yakhe ikoroyi namkha isiphila namkha okhunye njengombana izokwenza bona kube lula bona asezele iintjalo zakhe.

Isiphila esivunwa eSewula Afrikapha sithunyelwe kwamanye amazwe singaletha inzuzo enengi emnothweni nokungasiza ukufukula umnotho welizweli njengombana inengi lesiphila esitjaliweko umnyaka lo, njengokutjho kwemibiko endabeni, siphila esinengi khulu esizokuvusa umnotho namkha sifukule umnotho njengombana inengi lesiphilesi sithunyelwe emazweni wangaphandle.

Ikambiso efanele ilandelwe mlimi ofuna ukuthengisela iintolo ezikulu, kukobana kufanele abe mlimi otlolisiweko nothembekako ukwenzela ukuthi iinkhamphani ezikulu namkha iintolo ezikhulu zikghone ukuthemba imikhiqizo yakhe bezithenge emkhiqizweni yakhe.

Umlimi onesifiso sokuthengisela iintolo ezikulu amanamune asezingeni eliphezulu, imbewu yakhona angayithola eentolo ezikulu ezithengisa imbewu yokutjala iintjalo ezihlukeneko. Kanti lezo ziintolo ezifana nabo-AgriBegri, zitholakala eendaweni ezihlukeneko, ezitjhidelene khulu nabalimi.

Ama-abhula abovu atholakala ngobunengi esifundeni se-Free State, kanti isifunda se-Free State ngiso isifunda esikhiqiza ama-apula amanengi abovu kodwana ezinye godu iimfunda umlimi angafumana khona ama-abhula amanengi abovu, yisifunda yisifunda se-Western Cape.

Usutha khulu lokha nawudle isiphila, usutha kwanga udle umratha otjhisako.

Ama-avokhado ngekhethu afumaneka lula khulu njengombana imizi eminengi inemithi yama-avokhado. Kanti imithi eminengi, ama-avokhado wakhona atholakala ngesikhathi sebusika. Imbalwa-ke imithi ekhiqiza i-avokhado ehlobo nebusika.

Nenge usomaplasi namkha umlimi anomraro ngamakonyanakhe ngokuthi awamithi, angathenga imijovo ethengiswako bona ajove amakonyanakhe ukwenzela bona akghone ukumitha, andise isibaya.

Inyama ehlatjiweko namkha ejoviweko ngemijovo eyenza ukuthi ikhule msinyana, ayikalungi njengombana esikhathini esizako ingabangela amagulo epilweni yomuntu. Kanti lokho kubeka engozini ubuphilo bomuntu.

Ingaba yingozi khulu inyama yekomo edla nanyana yini ezaleni. Ingaba yingozi khulu ebantwini abazoyidla njengombana ikomo edla nanyana yini ingabuthelela amagulo kanti labo abazoyidla, bangazithola batheleleka ngokugula abakufumane ekomeni namkha enyameni abayidlileko.

Iinkomo ezithengiswako ungazipha amatjhaba weentjalo ezihlukeneko ezifana nemirorho, amakhabitjhi, utjani namkha imithi.

Inyama yekomo ehlatjwe ekhaya kunye nenyama yekomo ehlatjwe ngokwesintu, angeze zanambitheke ngokufana njengombana ngesikhathi kuhlatjwa ikomo ngekambiso yesintu, kusetjenziswa indlela yesintu namkha indlela yekhaya ejayelekileko. Ngakelinye ihlangothi, inyama ehlatjwa esilarheni ihlatjwa ngokwekambiso yesikhuwa kanti lokho kuvikela amagcikwane bekwenze nokuthi inyama leyo iphephe bona ingadliwa babantu namkha ithengiswe eentolo.

Inyama ehlatjwe emtjhinini iphephile namkha inepilo bona abantu bangayidlala njengombana ihlatjwa ngokulandela ikambiso yokuhlatjwa kweenlwana ngendlela efaneleko. Lokho kwenza bona kuphephe ukuthi inyama leyo ingathengiswa namkha idliwe babantu.

Akusilo iqiniso ukuthi inyama ehlatjwe ngokwesintu inambitheka ngendlela ehlukileko namkha ngendlela thizeni ngokuya ngokuthi ihlatjwe ngubani. Inyama ehlatjwa ekhaya inambitheka ngendlela ethileko nayilinganiswa nenyama ehlatjwa emtjhinini, ingasi ukuthi kuya ngokuthi ihlatjwe ngubani.